Tipulatifomo letinene to hlalela esports i khompyutara foyini inthanete.

Ndlela leyi u nga ta yi tirhisa ku antswisa swikili swa mina i leswaku ku na lexi va xi vitanaku ku i YouTube xi kumeka eka riqingho kambe xi tirhisa data u ta nghena kona u u tsala leswaku u lava ku dyondza ku ku tlanga bolo kambe xihi na xihi lexi u xi lavaku ivi ke va ta ku komba tindlela hinkwato leti u nga u nga dyondza eka .

E-e eSport yi nge tshuki yi va ntlangu lowukulu ku fana na mitlangu ya ndhavuko yo fana na bolo ya milenge ya mavoko hikokwalaho ka ku ri eSports u yi kuma ntsena eka riqingho inthanete khompyuta na ti-platform tin'wani ehandle ka swona a wu nge swi koti.

Leswi ndzi nga ta swi endla i ku komba leswaku a ndzi na nandzu ndzi komba njhani leswaku a ndzi na nandzu ndzi nga famba ndzi va kombisa eka riqingho kumbe eka khompyutara leswaku hi leyi mhaka leyi ndzi nga yi kuma eka inthanete a hi mhaka ya mina ku ri ku endliwe tano.

Vaendli va mitlangu va fanele va khoma swiyimo hi ku lava ku pfuniwa eka vanhu lava va nga na matimba yo va pfuna.

Mina ndzi rhandza ku hungasa hi ku bhka se ni a ndzi ta hundzula ku ku baka ka mina ku va bindzu ndzi baka ndzi famba ndzi ya xavisa.

Ndzi nga tiyisisa leswaku ndzi kota ku endla ntirho wa mina hi nkarhi wa ntirho kambe loko ndzi nga tirhi nampundzu ndzi xavisela vatirhi ndzi tlhela ndzi xavisa loko ndzi ya khandziya bazi.

Tipulatifomo letinene leti ni nga ta ti tirhisa a ndzi ta tirhisa xikandza buku lexi tivekaku hi Facebook ni tlhela ndzi tirhisa Twitter, TikTok na WhatsApp ku veka ntirho wa mina leswaku vanhu va ta swi vona leswaku ndzi mubaki wa swikontso na makhekhe vanhu va ta va ta xava.

Vanhu fanele va veketela mintirho ya vona eka inthanete ka tiinthanete hinkwato masiku lama ku na vanhu lava u nga ta va hakela ku va ku vekela mintirho ya wena loko u nga swi koti ku u tivekela ku na vanhu lava va tivekaku u nga va kombela va ku vekela kambe u fanele u hakela mali nyana so hi tona tindlela leto ti nga.

Tindlela leti Nelisa a nga ti tirhisa ku xavisa a nga veketela ntirho wa yena eka inthanete wu ta fika eka vaxavi lava a va lavaku manguva lawa a swa ha bohi ku ri u yima epatwini u xavisela u nga xavisa u ri ndlwini u teketela ti-order-a ka vanhu u va fambisela.

Suzan a nga ma kuma makhasitama hi ndlela yo a kuma ndhawu leyi ku khandziyaku vanhu lava va yaku exikolweni lava va yaku emintirhweni a pfuka nimpundzu a famba a ya endlala a xavisa kona.

A teka Jacop u fanele a teka riqingho a tsala leswaku u pfune vanhu hi tidyondzo ta ikhonomi naswona vanhu va ta hakela mali yo tani loko va lava ku hlangana na yena va ta hlangana kwihi lava va tshamaku kule va nga vulavula hi hi riqingho.

Makhensa a nga tirhisa ti-website leti leyi va yi vitanaku ku i Instagram na leyiwani va yi vitanaku ku i Facebook Twitter a kota ku faka mintirho ya yena vanhu lava va yi tsakelaku va ta n'wu kuma kwale.

Inthanete a yi kahle swinene hakunene a yi kahle eka vana inthanete yi dlaya miehleketo ya vana ku na swilo leswi vana a va fanelanga ku swi vona eka inthanete i inthanete yi dlayile va vana va hina hi ku va dyondzisa swilo swo huma endleleni inthanete a yi swi nchumu wa kahle.

E-e, ndzi nge pfumeli leswaku n'wana wa mina a nghena eka inthanete kambe leswi swi ni tsakisaka masiku lawa i ku loko n'wana a nghena eka inthanete wa swi kota ku ku endla leswi va swi vitanaka i ti-restrictions leswaku a nga swi koti ku vona swilo leswi nga ta n'wi onha miehleketo leswi ntsena a pfumeleleka ku swi vona i leswi swi pfunaka hi tidyondzo ta yena a handle ka swona e-e.

Magoza lawa ndzi nga ta wa teka mina hi mutswari wa n'wana a ndzi ta endla leswaku riqingho ra n'wana wa mina ri ri pfumeleriwile leswaku a nga swi voni swilo leswi swi nga ta n'wi vavisa miehleketo swilo leswi swi nga ta n'wi onha kambe u vona leswi nga kahle swa tidyondzo leswi nga ta n'wi pfuna.

N'wananga .

Khale vakokwani a va hi hlayela switori hi tshame emindzilweni kambe ka nkarhi wa sweswi thekinoloji yi le henhla ku na magezi a ka ha ri na munhu loyi a tshamelaka ndzilo vanhu va langutisela swi mavonakule vanhu va tirhisa riqingho vanhu va tirhisa tikhompyutara ndhavuko a wa ha fani na.

Endlelo leri a ra ha ri kona hi mhaka ya leswaku vana se va yimbelela eswikolweni va dyondza tinsimu exikolweni van'wani va yimbelela tinsimu leti va ti vonaku emavonakule kumbe eka riqingho.

Va nga tlanga makhadi kumbe va ntlangu ntlangu lowu vitanaka leswaku i chess.

Mitlangu yi pfuna vana hi ku vumba vunghana ngopfungopfu mitlangu leyi tlangiweke eswikolweni hikuva yi tlangiwa hi swipano. Loko vana va tlanga swipano eswikolweni va kota leswaku va endla vuxaka va endla na vunghana hi mhaka ya leswaku va kota ku pfunana loko un'wana a nga swi koti ku endla nchumu wo karhi. Loko vana va tlanga hinkwavo va kota leswaku va rhandzana va endla vuxaka lebyinene.

A ndzi ta endla vunavetisi byo dyondzisa vanhu ku baka leswaku vanhu va ta navela leswaku swi endliwa njhani swikotso, makhekhe, mabazi na magwinya na hinkwaswo leswi endliwaka hi flower-a.

Vana va xikolo kumbe vana va fanele ku dyondza kumbe ku tlanga leswi va swi vitanaka i chess i ntlangu wa kahle swinene u pfula na miehleketo u vonisa vanhu leswaku va ta endla yini va kota ku pulana kahle swilo swa vona.

Caster Semenya a i mutsutsumi loyi a tlangelaka vanhu va le Afrika-Dzonga u fikile eka xiyimo lexi hi mhaka ya leswaku a tsutsuma vanhu va n'wi rhandza a va na leswi va swi vitanaka ku ri i swiponsara lava n'wi hakelelaka ku tsutsuma na hinkwaswo leswi a swi lavaka.

A ndzi ta va byela vanghana va mina leswaku hi fanele hi baka makhekhe kumbe swikotso loko hi heta ku baka leswaku hi famba hi ya xavisa hi ta kota ku endla mali leyi hi nga ta yi pfuna hina na va mindyangu va hina.

Swilo swo tsakisa leswi ndzi nga tsakela ku swi nghena i ntlangu lowu va wu vitanaka leswaku i netball wu tlangiwa hi vavasati hi wona lowu ntlangu ndzi nga ta wu tsakela swinene ku wu nghenela.

Nkarhi lowu ndzi hlanganeke na vantshwa a ku ri nkarhi loyi ndzi nghena xikolo a ndzi hlangana na van'wana vana lava a va yimbelela a hi famba hi tibazi hi famba hi ya eswikolweni swin'wani hi fika hi endla mphikizano wo yimbelela hi leswi a hi swi endla eswikolweni hi laha ndzi kotaka ku hlangana na van'wani vantshwa.